Ukukhuthaza ukuzwelana, ukuzazi, kanye nokwakha umphakathi kungamele ubheke izinto ezenzakalayo emphakathini lapho osuke uhlala khona, ubheke ukuthi abantu bangasizakala kanjani ukuphuma kulezo zinto.

Kubaluleke kakhulu ukuthi emndenini kube nobuholi hhayi wonke umuntu ofisa ukusho into ethile ayisho. Kuhlukaniswe ukuthi kunabantu abadala nezingane, abantu abadala noma abaholi, ibona abayothatha izinqumo ukuthi isiphetho kuzophetha kwenzakaleni. SingamaZulu siyakholelwa ukuthi ekhaya noma umndeni kumele kube nabantu abadala okuyibona abathatha izinqumo.

Kubalulekile ukuthi ubulili budlale indima yabo kuyo yonke into eyenzakalayo uma kulungiselelwa into ethile ekhaya. Kunezimo ezithile ey'thola ukuthi zifuna ukwenziwa ngabantu besilisa, ezinye zazo kumele zenziwe ngabantu besifazane. Umzekelo, uma kunomsebenzi ekhaya, kunomcimbi, inkomo angeke ihlatshwe umuntu wesifazane, kepha iyohlatshwa umuntu wesilisa.

Lokho isikhathi esiningi kwenza abantu bebone bebalulekile benakekeliwe, bazibone bekhathalelwe. Kuthi noma kuculwa, lokho kukhombisa ukuthi bayabalekelela banabo. Bayakhohlwa usizo okwaleso sikhashana benabo, bayay'bona induduzo ukuthi banabo.

Kufanele umeluleki ukuthi, umuntu wesifazane uziphatha kanjani futhi umuntu wesifazane wumuntu onjani. Yiziphi iy'ndlela umuntu wesifazane agqoka ngazo, iy'ndlela aziveza ngazo ebantwini? Kuningi umuntu wesifazane ahluke ngakho entombazaneni, uyazihlonipha, ugqoka kahle, uziphatha kahle, uyabahlonipha nabantu.

Ukuhlanganisa izinto zesimanje emngcwabeni akuyiyo into elungile, kumele sihloniphe amasiko, sihloniphe nendabuko yethu. Senze lokhu okwakwenziwa kusukela kudala kuze kube manje kwenziwe khona.

Leli siko lisho ukuthi umuntu usekhulile manje, usedlulile esigabeni sokuba yingane, sekumele manje izinto azenzayo zibonise ukukhula, zibonise ubudoda, uma ungowesilisa. Uma unguwesifazane, zibonise ubuntombi noma zibonise ubufazane. Kuyahluka-ke ukuthi ibuphi ubulili.

Ukulungiswa kokudla kwesintu kufuneka abantu abalaziyo isiko abaziyo ukuthi kuhlanganiswa ini nani ukuze kuphume ukudla kwesintu. Kufana notshwala besintu, kuhlanganiswa izinto ey'thile ukuze kuphume utshwala besintu. Kulesi khathi esidala bebuthi uma kuphekwa buphekwe ngezinkuni, kodwa-ke esikhathini samanje sebuyaphekwa nangezitofu.

Yonke imingcwabo kumele kulandelwe isiko uma yenziwa, kungalandelwa isimanje manje. Kufana nalo mkhuba wokuthi uma kushone umuntu kuqhunyiswe izibhamu, kushaywe izidudla ngey'moto, okuyinto engalungile. Umuntu kumele angcwatshwe ngesizotha ngesiko lakubo.

Ukudla kwesintu kufuna kuphekwe abantu abasaziyo isintu ukuthi sisebenza kanjani, ukuthi uhlanganisa ini nani, ukuze wenze ukudla okuthile kwesintu. Kufana notshwala besintu, emandulo babaphekwa emlilweni ngezinkuni, kodwa manje sebabupheka ezitofini.

Kunesikhathi lapho khona amantombazane ezohlangana aye emikhosini wobuhlanga, okuyilapho ayofundiswa khona ngokuziphatha kahle. Ezinye izinhlanga okuyinto ezingayenzi futhi ezingakholelwa kuyo.

Ukudla okusheshayo isimvamisa akubi nomsoco, akuzilungele izingane. Kubalulekile ukuthi abantu badle ukudla kwasekhaya okuphekiwe kwavuthisiswa, hhayi ukudla okusheshayo. Lokho kwenza izingane zikhule ziqinile zinempilo ekahle.